Ngoba izwe uma libamba umcimbi womqhudelwano, amathuba omsebenzi azoba khona, izakhamuzi zizobe zilekelela ekulingiseni izwe ukuze lifike usuku konke sekumi ngomumo. Amathuba omsebenzi adaleka ngaleyo ndlela.

Intsha ingabhekana nokugxekwa ku-inthanethi ngokwenza lokhu, ngokuqaphela umthombo wokugxekwa ukunganaki noma ukuvimba loyo ophawulayo, ukuthatha ikhefu ezinkundleni zokuxhumana uma kudingeka, ukukhuluma nomuntu omdala omethembayo ngemizwa yabo, nokuqonda ukuthi akuyo yonke imibono ye-inthanethi ebonisa iqiniso. Kufanele futhi bafunde ukubona ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi, futhi babubike lapho kudingeka.

Amakilabhu ezemidlalo namaqembu adlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni ithalente labantu abasha ngokunikeza indawo ehlelekile yokuthuthukisa amakhono okusubatha, ukwakha, ukuziphatha kahle, ukukhuthaza ukusebenzisana, kanye nokugxilisa amakhono abalulekile empilweni njengokubekezela nokuqina. Okungabasiza ekugcineni bafeze amaphupho abo okusubatha, futhi baphumelele nakwezinye izici zempilo. Ziphinde zinikeze umuzwa wokuba nomphakathi nokuba yingxenye. Zikhuthaza abantu abasha ukuthi baphokophelele ukwenza kahle.

Ama-game aku-inthanethi anganikeza ukubaluleka kwezemfundo okubalulekile ngokukhuthaza ukucabanga okujulile, amakhono okuxazulula izinkinga, ukuhlela amasu, ukubambisana, ukuxhumana nokuvumelana nezimo. Konke, kuyilapho kuhilela abadlali ngendlela ejabulisayo ne ebenzisanayo engaholela ekugcinweni kolwazi olungcono, kanye nogqozi lokufunda imiqondo emisha.

Umdlalo engiwuthandayo unobhutshuzwayo. Ngikhule ngilidlala ibhola nabangani bami, futhi kuwumdlalo omnandi ohlanganisa abantu futhi bazijabulise ngesikhathi belidlala, belibuka kumabonakude, noma belibuka bukhoma.

Imicimbi yemidlalo emikhulu ingaba nemithelela eyahlukahlukene emihle kubantu ngabanye, emiphakathini nasemunothweni kazwelonke lesifunda nendawo. Imicimbi nabasubathi abaphumelelayo namaqembu kungasiza ukuhlanganisa imiphakathi kukhuthazwe abantu ukuthi babambe iqhaza njengabadlali namavolontiya, futhi kuthuthukise umsebenzi wezominotho.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingaqinisa ubumbano phakathi kwezakhamuzi ngokudala umuzwa wokuziqhenya kanye nokuzazi ngobuzwe eqenjini, ukweqa ukwehlukana kwamasiko nobuhlanga ngesikhathi esifanayo ithuthukisa umnotho ngokwandisa ezokuvakasha, ukuvulwa kwamathuba emisebenzi, ukuthuthukisa kwengqalazisinda, kanye nokuchayeka okuhle emhlabeni wonke okuhambisana nokusingatha imicimbi enjalo.

Yebo, umfundi ngamunye kufanele abambe iqhaza kwezemidlalo ngoba ezemidlalo zingamgcina ematasa ngokuhlala enempilo, futhi angazibandakanyi ekuziphatheni okungahlekile kanye nezidakamizwa.

Nikeza ukuqeqeshwa okukhulu, izikhathi zokuqeqesha ezisezingeni ziwumgogodla wokuthuthukiswa kwabadlali. Nikeza impendulo enhle, misa okulindelekile okungokoqobo. Bungaza impumelelo, khulumisa ngokuphumelelayo, yenza izinto zijabulise.

Yebo, ngoba uma ungumgqugquzeli abantu abaningi abasha babukela kuwena futhi bayawuthanda umsebenzi wakho nokuzinikela, egcina ibenza belwela ukuba yinto efana nawe ngelinye ilanga.

Ukuze ulinganisele inkundla yokuxhumana nesikole, setha izikhathi ezinikelwe ukusetshenziswa kwenkundla yezokuxhumana, vala izaziso ngesikhathi ufunda, ubeke umsebenzi yakho kuqala, udale indawo yokufunda emisiwe, futhi usebenzise inkundla yezokuxhumana ngezinjongo zemfundo lapho kufanele, uqinisekise ukuthi ukhawula iziphazamiso.